Na ni nga ṱalutshedza uri ndi vhukando vhufhio he navhu tevhela musi ni tshi ita khumbelo ya garaṱa yaṋu yau thoma ya tshikolodo, nahone ndi miṅwaha ifhio e avha atshi ṱoḓea, musi ndi tshi thoma uita garaṱa ndovha ndi tshi kha ḓi wana gavhelo ḽa sassa, ndi ḽone ḽo itisaho uri ndi musi ndi tshi vula faela ndi savhe ndi tshi khou koloda nda alafhiwa mahala.

Ndi khaedu dzifhio kana mbilaelo dze navha nadzo musi ni tshi ḓadza fomo ya garaṱa ya tshikolodo nahone no dzi kunda hani, ndi nga murahu ha musi zwikoro zwanga zwi sa ntendeli, uri ndi wane garaṱa ya tshikolodo.

Ndi nyeletshedzo ifhio ine nanga i ṋea muthu ane a khou ita khumbelo ya garaṱa ya tshikolodo lwa uto thoma zwihuluhulu, musi zwi tshi ḓa kha u khetha garaṱa yo teaho, ndi nga muṱalutshedza uri utea uvha atshi ḓivha masiandoitwa na vhuvhuḓi ha musi muthu atshi ita garaṱa ya tshikolodo, ngauri arali asa badela zwiḓo musia asi tsha kona u renga zwiṅwe zwithu nga tshikolodo.

Ni vhambedza hani nḓila dzo fhambanaho dza garaṱa dza tshikolodo musi ni tshi ita khumbelo nahone ndi zwifhio zwithu zwine zwavha zwa ndeme vhukuma kha iṅwi, ndi nga murahu ha musi u tshi khou dzhia garaṱa ya tshikolodo, tshine tsha ḓou thusa nga zwithu zwine wa ḓo kona u zwi sumba kana zwine zwavha zwa ndeme kha vhutshilo hau.

Ṱalusni tshenzhelo yaṋu ya zwenezwino ya uita khumbelo ya garaṱa ya tshikolodo, na novha ni khou ita nga vhuḓalo nga inthanethe kana nga kha app yaṋu ya bannga, nahone maitele ovha a tshi tshimbila hani. Zwovha zwo leluwa ngauri app ya founu ivha yo fara zwithu zwidodombedzwa zwau zwoṱhe, zwine vha a kona u ḓivha na zwauri tshelede ino dzhena ivha i ngafhani kana ivha yo dzulisa hani.

Ndi ngani muṅwe muthu a tshi nga khetha akhaunthu yau vhulunga tshelede tshifhinga tshoṱhe nṱhani ha akhaunthu yo ḓoweleaho yau vhulunga tshelede, ndi nga murahu ha musi huna zwinzhi zwine a khou ṱoḓa u swikelela, anga vula yone akhaunthu yau vhea tshelede ine ya ḓo muthusa matshelo.

Ṱalutshedzani uri akhaunthu ya dibosithi yo dzudzanywaho ndi mini, na uri i shuma hani bannga, tshelede musi u tshi khou i dibosithi ivha yo dzudzanyea, nga nṱhani ha uri uvha vha khou tou farela yone u ḓoi wana musi u tshi i ṱoḓa.

U vhulunga hu tshe na tshifhinga zwinga thusa uri tshelede yaṋu i aluwe nga uya ha tshifhinga, ndi zwifhio zwithu zwavhuḓi zwa u thoma dibosithi yo dzudzanywaho musi u tshe muṱuku, ndi nga murahu ha musi u tshi khou kona u fhungudza u tshi kha ḓivha muṱuku uri unga vhulunga hani tshelede.

Kovhelanani nyimele ye au vula dibosithi yo dzudzanywaho zwa thusa muthu u swikelela zwipikwa zwa tsha zwa masheleni, ndi nga murahu ha musi hu tshi ngavha hu u welwa kha sia ḽa lufu, zwi thusa uri u kone u thusiwa nga masheleni kana arali u khou nyanga uita zwithu zwa khwiṋe vha yau thusa kha masheleni.

Ndi zwipikwa zwifhio zwa tshifhinga tshilapfhu zwine nanga zwidzudzanya u shumisa akhaunthu ya dibosithi yo dzudzanywaho, ndi nga murahu ha musi vho ṱoḓa thuso nga ngomu, ndi hone hune vha nga kona u thusa nga ṱhalutshedzo ya uri zwi tshimbila hani.

Bannga i vhuyelwa hani musi vhathu vha tshi vhea tshelede kha dibosithi dzo dzudzanywaho, ngauri vhatshi vhea tshelede hu avha nau tshadzhiwa kana tshelede ine vha i wana musi hutshi dzhena tshelede.